Into eyenza abantu abadala balapha eMzantsi Afrika bathandabuze ukufumana unyango kukubana njengoba engumntu omdala uye aphelelwe lithemba ngoba yena uhlala enalaa nto yoba ndihleli ndimdala kakade. Lunyango olutheni olo? Ingaba olo nyango luzandinceda na? Baye bangabi nalo ithemba, balahla amathemba okuphila.

Apha eMzantsi Afrika baxatyisiwe abantu abadala kakhulu. Uthi noba ngamanye amaxesha uye kwezi malls uyoshopisha ufumaniseke uba abantu abadala abafoli, ezibhankini abantu abadala abafoli, kwiilayini zeeteksi abantu abadala abafoli, bafumana ii-discount xa befuneka bekhwelile kwezinye iibhasi. Hayi, baxatyisiwe.

Ewe, imali yenkamnkam iyabanceda kakhulu abantu abadala. Abantu abadala banabo nabazukulwana ababakhulisayo kwangalaa mali yenkamnkam. Kwaye ke ndizawuthi mna hayi, bayafikelela kakhulu kukhathalo lwempilo ngoba abanye abantu abadala bayakwazi uzithengela iipilisi xa ethe umntu wapeya le nkamnkam.

Ukuba andinawo amandla wokuthi ndimhlambe okanye ndiye ndibe nosizi xa ndimhlambayo utata omdala wam ndawuthi ndifune uncedo. Ndawufuna uncedo, kube khona umntu ozoba ngumntu ongubhuti ozokwazi undincedisa okanye omnye umntu ongutata ozokwazi uba makandincedise. Kodwa ke iintloni zona yinto endingenayo xana kufuneke ndincede omnye umntu. Ndingamhlamba nangokwam.

Ndingamxelela into yokubana, hayi, andizomfunela ndawo yohlala ikhaya labantu abadala. Ndingamqeshela umntu azohlala naye, umntu lowo ndiqale ndimjonge ndiyazi uba nam ngumntu othembekileyo, ngumntu onothando. Ngumntu ozokwenza sure into yobana umamam uyamvasa, uyatyiswa, uyamphekela, uyamhlambela, uyamkhathalela. Ndingamxelela kanjalo ndimxelele into yobana andinawukwazi umsa kwikhaya labantu abadala, ngaske ndimenzele nje loo nto.

Ndingahlala naye phantsi ugogo ndimcacisele ubaluleko lento yobana funeke esele amayeza wakhe. Ndimcacisele ugogo, nam ndincedisane naye ukwenzela into yobana awasele ngethuba amayeza wakhe.

Ndingahlala naye phantsi udadewethu ndimcacisele into yobana kungalunga kakhulu ukubana simthathe umama siyomhlalisa kwikhaya labantu abadala ukwenzela into yobana azokwazi uba makagadwe, ajongwe, azotyiswa iipilisi zakhe kwangethuba. Afumane nje uthando azokwazi into yokubana adibane nabanye abantu abadala, angazuhlala enesithukuthezi yedwa.

Kuye kubekho ngamanye amaxesha ezi zinto sizibukela ezithivini okanye sizifunda kwiphephandaba ufumaniseke into yobana kwamanye amakhaya wabantu abadala abantu abadala abahoywanga, abakhathalelwanga, abahlanjwa, abatyiswa zipilisi, abatyi kutya okondlekileyo, amanzi awacocekanga. So zezinye yezinto ezenza into yobana abantu bathande into yobana bangafuni bayafuna ubasa abantu abantu babo kwezi ndawo zabantu abadala, kwikhaya labantu abadala.

Ndingakhe ndiqale ndimthathe utatomncinci khe ndimse koonontlalontle khe kuthethwe naye acaciselwe into yokubana le mali yenkamnkam uyinikelwa uba makuthini na. Ngoba kaloku xa ezawuthi yena azixelele into yobana uzawuthenga utywala ngayo uzawutya ntoni? So ke ndingakhe ndihlale naye phantsi khe ndimthathe ndimse nakoonontlalontle akhe kuthethwe naye acaciselwe into yobana le mali yimali yokuthini na.

Ndingakhe ndihambe naye utatomncinci ndikhe ndimse phaa koonontlalontle bamcacisele. Kodwa ke nam ndingakhe ndiqale ndihlale phantsi naye ndimcacisele into yokubana ayiyomali yotywala imali yenkamnkam, yimali yokuthi akwazi uzinxibisa azityise azijonge naye ukwenzela into yobana angazogula. Xa ethi ezawuthi mdala ena-sixty aphinde azixelele into yobana le mali yeyothenga utywala, uzawutya ntoni, uzawunxiba ntoni, uzawujongwa ngubani?

Hayi, ndingabhalela kwi-district, khe ndibhalele noko iiofisi eziphezulu ndibacacisele nanjengogqirha imeko endithe ndafika iklinikhi leyo esezilalini ikuyo.

Ndingabanceda kakhulu ndibe ke ndithi xa ndithi ndibuza umbuzo ndijongisise kumama lo ukwenzela uba ndimbonise intlonipho, nangona ndiyazi ukubana oyena mntu uzawuphendula yindodakazi yakhe le ahamba nayo.

Ndingaqala ngokuxolisa ndibaxelele into yobana iklinikhi ithunyelwe apho bekungekho suppose iye khona ngempazamo. Ndixolise ndibacele into yokubana babuye ngelinye ixesha xa ithe ikliniki yaphinde yakho.

Iikliniki eziye zihambayo ziyanceda kakhulu ngoba kukho abantu abangakwaziyo uyofikelela ezikliniki, abanye ikliniki kude kuye akanamali yokhwela. So ke ithi ke loo nto ziyanceda.

Yho, uqala kwam uya kwagqirha ndihamba ndedwa kwakunzima. Ubunzima bam kuqala zandingamthembanga ugqirha lo ungumntu ongubhuti ndabe mna ndiingumntu ongusisi, ongusisana phofu osemncinane. Ndandisoyika kakhulu, ndisoyika uthetha uba ndize ngantoni na. Kodwa ke lihambe lahamba ixesha ndade ndaqhela, ndaba comfortable ndaba rayithi.

Uya kwam kwikliniki eselalini ndiphatheke kakuhle kakhulu yayisisimilo into yokuqala yoonesi ababe phaa, inkathalo ababenayo bebonakalisa nje ububele. Yonke into nje yahamba nje kakuhle zange sihlale nethuba elide ekliniki kwakukuhle nje, konke kwahamba kakuhle.

Xana ndiye ndidibane nengxaki ebumila kanje yento yobana kubekho ulwimi esithi singavanisisiyo kakuhle nalo ndiye ndisebenzise uGoogle Translate, ukwenzela into yoba kube lula phakathi kwam nomntu lowo ndithetha naye okanye ndicele uncedo kuye.

Xana ndinengxaki ebumila kanje ndiye endaweni ndibe ndingakwazi uthetha nabantu ngenxa yolwimi esinothi lohlukane nolu ndiluthethayo, ndiye ndisebenzise uGoogle Translate ukwenzela into yobana sizokwazi ukuvana mna nomntu lo ndithetha naye, mna nonesi, mna nogqirha. Uyanceda kakhulu uGoogle Translate.

Xana ndingugqirha ndibe ndibona uba amayeza ashokoxele esibhedlele ndibhala iripoti ndiyithumela kwabaphathi ndibaxelele ubaluleka kwamayeza. Ndibaxelele into yokubana akukwazi kuthi kusisibhedlele kube kushokoxeka amayeza.

Okokuqala ndingacela umasipala kuphinde kwenziwe enye ikliniki eyawuthi ibe kufitshane nabantu belali ukwenzela into yobana bangasokoli ngoba ke akululanga, akukhuselanga akukhuselekanga into yokubana uhambe kusasa oko ubuhambile uye ekliniki uyofola ilayini, akukhuselekanga. Uphinde okwesibini ndicele into yobana indlela le eya kwesinye isibhedlele ilungiswe ukwenzela into yobana bakwazi ukuthi umntu akhethe uba ufuna uyaphi na kanye kanye.